Fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto, o tshwanetse go akanyetsa ditshenyegelo tsa yona, madi a o ka dirisang, meputso e e fang, le gore a e sireletsegile na. Mme o ka bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata ka go leba ditiriso, ditshwanelo le ya nngwe le nngwe, gore o kgethe e siametseng maemo a gago.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo ke botlhokwa, ka gore go go thusa go itse ditshenyegelo, ditefelo le melao e e amanang le go dirisa karata. Seno se go thusa go kgotsofala le go tila diphoso jaaka go amogela ditefelo tse di kwa godimo kgotsa go nna le mathata fa o sa duele ka nako. Gape go tlhaloganya melawana le maemo a karata go thusa go dirisa karata ka boikarabelo le go netefatsa gore o tla kgona go duela sekoloto ka nako.

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka go ba bontsha tsela e e siameng ya go bapisa dikarata, go tlhaloganya ditshenyegelo le melao ya tsona, le go dira ditshweetso tse di molemo, tse di ka ba thusang go se tsenye mo sekolotong se se ka ba tshwenyang mo isagong.

Dibanka di sekaseka dilo tse di jaaka botshelo jwa motho, tswelelopele ya madi a gagwe, di-copy tsa boipelego le tsa ditšhelete tsa dikoloto fa di amogela kopo ya karata ya sekolo. Tsone di thusa go netefatsa gore motho o na le bokgoni jwa go pagama le go duela karata.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama kopo ya karata ya sekoloto, ka gore dibanka di sekaseka maemo a gago a madi le go bona gore o na le bokgoni jwa go duela karata. Fa o na le sekoloto se se fitileng, go ka nna thata go amogela karata. Go tokafatsa, o ka leka go fokotsa sekoloto sa gago, go duela dikoloto ka metlha, le go bontsha histori e ntle ya madi, go bontsha gore o na le bokgoni jwa go tsamaisa madi sentle.

Diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke jaaka go sa tsenye dipampiri tse di tlhokegang, le go ngwala dipalo kgotsa maina ka phoso. Go netefatsa gore kopo ya gago e tsamaya sentle, go tshwanetse go bala ditaelo sentle, o tlatse foromo ka kelotlhoko, le go netefatsa gore dipampiri tsotlhe di pegilwe fa go tlhokega.

Banka e tsaya tsia dilo tse di jaaka bokgoni jwa gago jwa go duela, histori ya gago ya go adima madi, le sekoloto se o nang le sone pele. Gantsi morokotso wa go bula sekoloto o balwa ka percent e rileng ya madi a o adimang. Mo o ka dulang mo five percent go ya go ten percent kgotsa go feta , go ikaegile ka maemo a gago a madi, a tumelano le dibaka.

Dilo tse di molemo ka overdraft, e thusa fa o tlhoka madi ka ponyo ya leitlho. Ba kgona go le fa di o ise o amogele madi. Dilo tse di borai, e na le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa morokotso, mme fa go sa duela ka nako o ka tsena mo mathateng a madi.